Izikole zinganqanda ukuthubeka kwabafundi ngokubheka lokho okulindelekile okungokocobo. Ukukhathaza ukuphathwa kwesikhathi, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokusekela nokukhuthaza ukuxhumana okuvulelekile ukuze kulinganiswe izimfuno zezemfundo nezokusabatha.

Izikolo zingenza izikhungo zezemidlalo zifinyeleleke kalula nokufoka amarabhu namakheshi. Zihlinzeke ngemishini evumelana nezimo nezinhlelo zemidlalo ezishintshiwe. Kanye nokucinisekisa ukuthi kufinyeleleka kalula izihlalo nezindlu zokushintshela. Ukwengeza izisebenzi eziceceshayo nabaceceshi mayelana nezincubo ezibandakanya wonke umuntu, kanye nokuhlanganisa imiklamo efinyelelekako ekwakhiweni kwesikhungo noma ukulungiswa kabusha, kungakhuthaza amathuba alinganayo kwabafundi abakhubazekile ukuba babambe iqhaza kwezemidlalo nemisebenzi yomzimba.

Ukubamba ichaza kwezemidlalo yesikolo kunomthelela omkhulu ekukhululeni komfundi kuko konke ngokwakha ukucina komzimba, ukuzithiba namakhono okusebenza njengecembu, kuyilapho kukhuthaza ukuxhumana komphakathi ukuzethemba nokucina. Lezi zinzunzo zindlulela ngale kwezemidlalo zibe nomthelela omuhle ekusebenziseni kwezemfundo kanye nokukhula komuntu sicu futhi zakhe abantu abahlanzekile abalungiselelwe impumelelo ngesikhathi esizayo.

I-netball iwumdlalo omangalisayo umdlalo wamacembu osheshayo onamasu odumile emazweni amaningi, ikakhulukazi ku-common world. Ibhola lomcwakiswano lidinga ikhono, ukushesha nokusebenza kweqembu okulenza libe indlela enhle kakhulu yokuhlala umathasa. Kuthukuthise.

Izimiso eziyinhlobo zokuphepha zezemidlalo ezisengozini enkulu zihlanganisa ukusetshenziswa okufanele kwemishini. Izivumelwano zokuxoxisana izinhlelo zokusabela ezimweni eziphuthumayo nokuqeqeshwa okufanele. Ukuhlolwa okuvamile nokufundisiswa kwabasubathi ngamasu aphephile nakho kusiza ukunciphisa izingozi.

Ukuze ngenze imali ngengadi ngangicwaninga amathrendi, isidingo kanye nokucinisana. Ngiconde abanikazi bezindlu, abalimi basezindaweni zasemadolobheni, nezincwethi zokwakheka kwenze ukuze ngifanele ukunikezwa kwami futhi ngihehe amakhasimende afanele.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo kuthuthukisa imikhuba enempilo nokukhuthaza ukuvivinya umzimba njalo ukuzithiba, ukukhetha indlela yokuphila enempilo, inhlalakahle yengqondo nokuxhumana nabantu. Le mikhuba ingahlala impilo yakho yonke ibe nomthelela empilweni kanye nokuphila kahle.

Ukudlala imidlalo yesintu njengengane kubuyisa izinkumbulo ezijabulisayo nemizwa yokulangazelela. Le midlalo ifundise izifundo ezibalulekile mayelana nobungani, ukukhula komzimba, amakhono okuqonda nobuhlakani benzwelo futhi yadala izinkumbulo zesikhathi eside nenjabulo nobulula.

Ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uzizwa efakiwe kugemu. Qaphela, uma othile ezizwa eshiywe ndengane. Lungisa igemu uma kudingeka shintshanani, khuthaza ukubamba iqhaza futhi niguqule izindima. Loku kuzosiza ukudala umuzwa ojabulisa kakhudlwana kubo bonke.